Ukwazana nabantu abaqhamuka e'yndaweni ezihlukahlukene mhlaba wonke kuyasiza ngoba ufunda i'yndlela abenza ngayo ezihlukile kunezakho. Umngani wami usuka enkabeni yase Afrika wabafundiswa wunina ukuthi uma bethenge utamatisi omningi, bonga imali, kodwa ukuze ungamosheki loyo tamatisi babewuthatha bawugaye mese bawufaka efrizini, bawuncibilikisa njalo uma sebewudinga. Ukubona umabonakude-ke nakho kwakungitshengisa ukuthi utamatisi ungawuthatha uwomisa mese uyawubeka kahle ebhodleleni. Njalo-ke mese upheka owathathe uwufake amanzi, lokho kwakusiza konge. USenzo-ke usengenza kanjalo naye.

Ukubona abantu belala bengalambile kwakunganambithiseki kahle kimina. Ngangiba nephupho lokuthi langalinye umphakathi nomphakathi uyoba nengadi lapho wonke umuntu atshale avune ukuze sivikele ukuntuleka. Kepha abantu babethi ngiyayiphuphela nje, akukho muntu oyosoze avume ukwenza njalo, ngoba kukhona abantu abazogcina sebedla amandla abanye. Kodwa mina ngokwami ukubona lento isangenzeka.

Noma ngingeyona ingcweti kodwa ngokwami ukubona ukuvula imigqa ehlukahlukene kwenza ukuthi umswakamo ungahlali emhlabathini, lokho kungase kuvikele ukubola kwey'tshalo.

Ukube bengiwumlimi bengingasebenzisa zombili iy'mbewu. Imbewu eyi-hybrid ibalulekile ngokuthi uma kunezimo ezimbi zemvelo njengesomiso, uyakwazi ukuthi ukhulise ukudla abantu bangalambi kwawena ungalambi, kepha imbewu yemvelo ilungile ngoba uyakwazi ukuphinde uyizalise. Ngakho-ke ungalokhu ulindela ukuthi uyothenga imbewu le ye-hybrid kubantu baselebhu.

Izindlela zendabuko zokulondoloza ukudla ziyohleze zibalulekile. Kunjengamanje siyiNingizimu Afrika sibhekene nokucisha kwagesi uthole ukuthi uthenge ukudla kwakuningi, kuhambe ugesi iy'nsuku namasonto ungazi ukuthi kwenzekenjani. Kanti-ke ukube besisanazo iy'ndlela besisazazi iy'ndlela zokulondoloza ukudla ngabe asinankinga. Ngakho-ke mina ngithi zisabalulekile.

Ukube inyama eqhamuka kwinkomo ebulawe amatende iyadliwa bengingathi udokotela angayelaphi, kepha ngoba inyama ayidleki, ngingaqhubeka ngithi udokotela azame ukuyelapha ngoba le nkomo iyawusiza kakhulu umndeni. Sithathe lelo thuba.

Kuye kuthiwe ukukholwa ukubona. Into engingase ngiyenza ukucela abalimu bangivakashele babone ngisebenzisa ubuchwepheshe benze nabo bayibambele ngezandla. Kube khona basebenzise ubuchwepheshe, basebenzise iy'ndlela zendabuko. Bese-ke isikhathi uma sihamba bazozibonela ngokwabo.

Esikhathini samanje isimo sezulu asisaqondakali, ngakho-ke kuyenzeka impela ukuthi abantu abaphila ngomhlaba balale bengadlile ngenxa yesimo sezulu. Ngakho-ke bayake bayalwe ukuthi bakhe izinto ezifana nama-greenhouse. I-greehouse, iyindlu evikela iy'tshalo zakho kwizimo zezulu ukuze uma kukhona isichotho noma ilanga elishisa kakhulu, nesomiso ney'khukhula, iy'tshalo zakho okuwukudla kwakho, kungashi.

Inkinga ngokugqoka i-PPE anginayo, kodwa ngifisa ukwazi ukuthi ngenzenjani uma kwenzeka izibulala nambuzane zingena kumina ngaphakathi ngisagqoke yona i-PPE.

Uma sithatha ukubheka sibuyele ekuqaleni umuntu wokuqala owadayisa umhlaba. Wawuthenga kubani ngoba ngokwazi kwami abantu bomdabu babesuswa ngodlame ey'ndaweni zokhokho babo.

Njengomlimi ngiyakuthokozela ukuthi ngikwazi ukuba ney'bulala nambuzane, kodwa inkinga yami eqhamuka ekutheni le PPE egqokwayo kufanele ngiyithenge ngemali kodwa futhi ayigqokwa njalo. Igqokwa kancane mese imali iyaqwamba.

Ezimeni ezikanje akulalwa endleleni abalimu mabavuke bayohlangana bathathe isinqumo kusasa, lokhu okusayo.

Kuyaye kuthiwe ukuphumela ngaphandle nje kukodwa uthole umoya ohlanzekile, ushaywe imisebe yelanga kuyayehlisa ingcindezi engqondweni. Ngakho-ke ukuphumela ngaphandle uqede utshale uze uvune. Lokho-ke kuyayiqeda nya ingcindezi.

Ey'khathini zamanje isimo sezulu asisaqondakali. Ngakho-ke, uma utshala fanele, utshale ubeke engqondweni isimo sezulu, njengokuthi uma utshala amazambane no anyanisi kufanele uwatshale ey'tsheni ezikwaziyo ukuvuzisa amanzi ukuze uma kuney'khukhula amanzi angabolisi ukudla.

Yonke into uma ifika abantu bayayebayixwaye, kepha emva kwesikhathi iyajwayeleka, ngakho-ke kubalulekile ubachazisele abantu ukuthi uma utshale ubheke phezulu unciphisa umhlaba odingakalayo kodwa uvuna ukudla okuningana.

Ukutshala ngaphandle kokulima kungafaniswa neze neze, ngakho-ke kubalulekile ukuthi umhlaba ulinywe ngaphambi kokuba kutshalwe.

Ukushiya ikhaya akuyona into emnandi. Ukuhamba uye emadolobheni uhamba uncika ohlala kuyaye kube nomthelelo omumbi engqondweni, ngakho-ke kufanele kube ney'xazululo zokuthi kungenziwa kanjani ukuze abantu bakwazi ukuqhubeka basebenzele emakhaya.

Ey'khathini zamanje isidingo sokuthi uthenge ubuchwepheshe obubizayo sincane kakhulu ngoba usuyakwazi ukuthenga ubuchwepheshe okuhlala kumakhalekhukhwini, kepha kukutshele into ecishe ifane nalo buchwepheshe obubizayo. Ngokwami ngibona ukuthi mabahlanganise amandla namanye ama-farm ukuze bakwazi ukubona ukuthi ubuphi ubuchwepheshe obushibhile bungabasiza ukuthi bakwazi ukubona zonke lezi zinto.

Ukugqoka i-PPE isikhathi eside angeke kwangikhulula ngoba lokho kufana nokuthi ufakwe ebhokisini uvalelwa isikhathi eside kuyadingeka ukuthi uthole ukuphefumula lapha nalaphaya. Ngakho-ke bengingathanda ukuthi ngithole isikhathi sokuthi ngike ngiphumuze umzimba ngiyigqoke ngiphinde ngiyikhumule.

Kuye kuthiwe indlela ibuzwa kwabaphambili. Ukube ngiwuThandi, mina into ebengingayenza ukubuza ugogo yena qobo uma esakwazi ukukhuluma. Ngimbuze ngithi, ngenzenjani uma sekusha izinto ezikanje? Ngenzenjani uma sekwenzeka isimo esikanje? Ngalokho-ke useyongiyala ukuze ngikwazi ukuyigcina iphila njalo.

Ukuze uNomsa abhekane nezimo zezulu ezingalindelekile, ngingamyala ukuthi abheke indlela yokuthi angaqala kanjani ingadi la atshale khona kuye phezulu. Noma ingadi la etshala khona emanzini, ngaphansi emanzini kube kukhona iy'nhlanzi.

Emandulo umuntu ingadi ayengakwazi ukuyikhona eyedwa wayengabi nomhobholo okuthi ayithathe kube eyakhe, ngakho-ke, ukuze wonke umuntu azuze, umuntu makakalelwe indawo elingene yena. Umuntu onepulazi kwamanje angeke abe nepulazi elingaphezu kwamandla akhe. Ngakho-ke lokho kuyosiza ukuthi abantu abanye basikelwe lelo pulazi kungabi nangxabano.

Ugogo uMaMndleko usengifundise ekutheni uma umhlabathi uhlukaniswa, kuyasiza ukuthi iy'tshalo zikwazi ukukhula iy'mpande, iy'mpande eyiqinile, ukwazi ukuthi umoya ukwazi ukungena kahle ukukhulisa iy'hlahla namanzi angahlali isikhathi eside, amanzi uma kunethile angene noma kunethiselwa angene, aphinde aphume iy'tshalo zizidonsele ngokwawo.